Ndicinga amaziko emfundo kufuneka amkele kuphela iintlawulo ezenziwe ngeendlela zale mihla zentlawulo kunokuba amkele iintlawulo ezenziwe ngesandla. Kuba iintlawulo ezenziwa ngesandla kukho umngcipheko wokukhuthuzwa kuzo.

Izinto endinozama ukuziqonda kumboleki phambi kokuba ndimboleke imali kukuba ufumana mali nini, ingawaphi amanye amatyala anawo.

Mhlobo wam, ndiyabona uneengxaki ezinkulu zemali kodwa ukuya koomatshonisa ayisiso isigqibo sobulumko. Into onoyenza ungaya kwabantu ubatyalayo wenze isivumelwano nabo bakohlisele iimali ozihlawulayo.

Izinto ezijongwayo ukuze sipase isicelo sentlawulo kwi-inshorensi okwexeshana, kujongwa imali oyirholayo, kujongwe abantu abaxhomekeke kule mali uyirholayo, kujongwe izinto ezixhomekeke kule mali uyirholayo, kujongwe nemali eshiyekayo xa ugqibile ukuhlawula yonke into ekupheleni kwenyanga.

Mhlobo wam, le nto yokutshintsha ngemoto kuhamba ngolu hlobo. Xa uyothenga imoto kukho inkunzi. Uyabona kulaa nkunzi? Wena uza nemoto yakho, kuthatyathwe ixabiso lale moto uza nayo phaa kulaa nkunzi yale moto uyifunayo, wena uzawuske ubhatale amathole athi ashiyeke kulaa mali.

Nyana, le mali itsalwa ngumqeshi ibhalwe UIF apha kweli phepha uliphetheyo yenzelwe ukuba mhla waze waphelelwa ngumsebenzi uyokwazi utsala le mali phaa kula ndawo ye-UIF, ukuba ufumane omnye umsebenzi, ungafi yindlala.

Iindlela zokutyala imali ezikhuselekileyo ezinembuyekezo zininzi. Zezokuba uye ebhankini uyofuna i-fixed savings, okanye uthenge izabelo zeenkampani ezikwi-JSE, okanye uthenge i-inshorensi kwikhampani.

Kumele ndingumqeshi ndibe nayo i-inshorensi yentswelangqesho ukuze ikhusele abaqeshi bam. Ukuba hleze kwenzeke into baphelelwe ngumsebenzi okanye bagxothwe bazokwazi ukuba nento esandleni eza kubaqhuba esuka kule ngxowa.

Umgalelo wokutya undincedile ebudeni bonyaka, kuba imali yezidingo zabantwana ikwazile ukubakho.

Ndingaqeshisa ngaso isakhiwo kwindawu yezoshishino, kuba loo nto ingandenzela imali esecaleni nemali ethe xaxe.

Kubalulekile ukuthi ndiqinisekise ngenkampani leyo yabangcwabi kuqala, kuba andifuni nto eyawuthi xa ndingqengqile isokolise abantu abashiyeka ngasemva, ibenzele uxanduva.

Njengomntu ophila nokukhubazeka ukufakwa kwemali yam yesibonelelo sikarhulumente ngeintanethi ndize ndiyibone efowunini yam kuluncedo, kuba ndayeka ukuhamba iindawo ezigcweleyo neendawo apho kufuneka ndifole khona. Ndithenga izinto zam ndilapha endlini baze bazithumele.

Malume, njengoba uneengxaki ezininzi ngokwezimali ndiyacebisa into yokuya kumatshonisa ayiyilo icebo elilungileyo nelinobulumko. Ubukumko onobenza kukuya kwezi ndawo utyala kuzo ubacele uba bahlise imali oyibhatalayo ngenyanga.

Abantu abanintsi baseMzantsi basakholelwa ekubeni mababe nemali esandleni bangabi nemali abayibona efowunini. Nobuqhophololo obuninzi obenzeka kwezi fowuni nakwezi ndawo sibhankisha kuzo kwenza abantu bakuthi bafune imali yabo ibe kubo, igcineke.

Bhota mastandi, ndiyaqonda ukuba andikubhatelanga, ndingasemva ngenyanga ezimbini. Ndicela ubambelele ikhona into endisayizamayo, ndizawuphinda ndibuyele kuwe xa yonke into ihlangene ndikubhatale imali yakho.